Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama bašwa thata ka gonne, tlhwatlhwa e ko godimo ya data go le gantsi batho ba ba sa direng ke bone ba ba tlhokang data thata go feleletsa ba apply- a mebereko e rileng e tlhokang data, jaanong fa data e ya ko godimo jaana batho ga ba ye go nna le tšhono ya gore ba kgone go apolaya go re ba nne le mebereko, seo sa go ama batho ba le bantsi thata jaanong data tshwanetse fela e fokodiwe.

Mo segompienong data e turu thata e turu lebelo le le makatsang kwa godimo thata, mme tota nna ka nosi ke dirisa MTN e leng goreng data ya teng e ko godimo thata, mme ke iponela data fela ya diranta di le tlhano e tsayang beke morago ga beke gape diranta di le tlhano jalo jalo, jaanong e ama matshelo a rona thata ba gaetsho e ama matshelo a rona thata, tlhwatlhwa e ko godimo ya data, data e siameng o tshwanetse motho a dirise ke e turu thata e akaretsa diranta di le makgolo a le matlhano go ya ko godimo ke yone e ka go tsayang beke.

Data e ke e rekileng mo dikgweding tse di fitileng ke ya MTN ya thirty rants ya diranta di le tse tharo diranta di le masome a mararo e tsayang kgwedi mme ka go tlhoka kitso ga ya fetsa le kgwedi ka mokgwa o ne le nnyane ka teng ga ya fetsa le kgwedi, batho ba tshwanetse ba lebelele gore data eo e tsaya nako e kae pele ba e reka ka gonne gantsi ya expire-a batho ba se ba e dirise thata jalo jalo, mme di-data tse di turu ke tse di akaretsang tsa letsatsi, mme tota di expire-a ka potlako.

Data e ke itseng gore ntshiametse ke ya di-gig dile lekgolo hundred g b ke tshimololo mo tshimologong ya kgwedi go reetse kgwedi ka kao fela, ke yone e e siameng tota e ka nthusa thata yona eo ya diranta di le di gig di akaretsa tse di lekgolo tota.

Tse dingwe tsa mafaratlhatlha a akaretsang five g, five g ke mafaratlhatlha a lebelo thata e bile a ka tswela di-company tse di le dintsi tse di berekang ka mafaratlhatlha jalo le jalo, go akaretsa ditheo tse di tlhokang go dirisa data nako le nako, jaanong thekenoloji e dirile sentle thata gore go nne le five g, megala ya five g e leng gore e tlile go go nna bonako thata mo mafaratlhatlheng.

Fa o tsenya data o tshwanetse gore o reke kwa lebenkeleng kgotsa na gone go o reke airtime pele mowa o bo o tsena fela mo founung ya gago mo statapack se nka bo o se dirisa o reka data, fa o dirisa MTN o ka dial-a fela star one four one star two hash, o bo sheba data e go siametseng o bo o e dirisa tota ka boripana.

Go ya ka nna o tshwanetse o lebelele gore data ya gago e tsaya nako e kae pele o e reka, mme gape go boloka data wa go tshwanela ke gore o shebe dilo tse di botlhokwa fela ka yone, o se ke wa feleletsa o e dirisa botlhaswa ka gonne wa go e tlhoka thata, jaanong wa go tshwana gore o lebelele nako le nako gore, data ya gago e tsamaya jang o shebe balance nako le nako.

Re tshwanetse tota go reka data ka sebele ka gonne ke yone tota e botlhokwa e bile ke yone e e siameng ka dinako tsotlhe.

Gore a kgone tota kgotsa a kgone go feleletsa a tsena gore a kgone go romela email re ka ke tla mo connect-a tota, re ka kopana ka hotspot-o ke tla mo hotspot-a gore le ene a kgone go dirisa a bone ditirelo a kgone go apolaya ka nako re ka dirisa mokgwa wa hotspot-o mo founung tsa rona ka bobedi gore connect-e.

Go ya ka nna data e tura thata mme ke ne ke ratile gore se ka ya nna le tekanyetso gore e tlile go fela leng kgotsa gone ya go expire-a leng, ka gore e re ama thata gore gantsi o tle o bo o reka data fa o ntse o lebeletse e be expire tota jaanong tse a di re ama thata ba gaetsho, a data e fokodiwe a data e seke ya expire-a gore re kgone go e dirisa.